Ukuze sicabange ngeza lapho abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana phecelezi, social media influencers. Sebewu umthombo oyinhloko wezindaba nolwazi kudingeka sibheke imiphumela emibili ebalulekile. Umthelela eziteshini zemindiya zendabuko. Indima yabagqugquzeli ukuqinisekisa ukunema nokuthembeka. Ukuzinika isikhathi sokuqinisekisa amaqiniso. Ukubonisa ukuzibophezela ubani. Ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe akwakhi ubandlululo noma ukwedelela.

Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana bahlala bephila empilweni engahlukaniseki nomphakathi lapho begxile khona nsukuzonke. Kungaba ukuthandwa noma ukugxekwa, lokho kungaba nomthelela omkhulu empilweni yabo yengqondo, kodwa abaningi bathatha izinyathela ezahlukahlukene ukuziqinisekisa ukuthi baphila kahle.

Uma ungumlawuli onomthwalo wokudala imihlalandlela yabagqugquzeli benkundla yezokuxhumana. Umgomo wabo omkhulu kuzoba ukuvikela abalandeli ekukhohlisweni ukuqinisekisa ukwethembeka nokudala indawo ephelile enolwazi olunembile. Le mihlahlandlela kumele ibe lula, isebenze kalula, futhi iqinise ukuba sobala nokuziphendulela.

Ukufundisa izingane kanye nentsha mayelana nezingozi zobuxhwangu xhwangu be-inthanethi kanye nokubaluleka kokuziphatha okuqotho ku-inthanethi kudinga indlela ehlanganisa ulwazi, ukuqwashisa, imfundo ebonakalayo, kanye nokweseka okuqhubekayo. Nawa amasu angasiza, qala ngokuchaza, yini ubuxhwanguxhwangu baku inthanethi? Xoxa ngomphumelela wobuxhwanguxhwangu. Fundisa imithetho yokuziphatha okuhle kwi-inthanethi.

Ukuhlela uhambo oluya ezweni elinokufinyelela okulinganiselwa kwi-inthanethi kudinga isinqumo esibucayi phakathi kokusebenzisa izingcingo zamaselula noma izinhlelo zokusebenzisa zemiyalezo messaging apps. Nazi izindlela zokukala izindleko nezinzuzo zazo zombili uma wena nomlingani wakho nihlela indlela yokuxhumana. Izingcingo zamaselula, i-roaming noma sim yakulelo lizwe. Izinhlelo zokusebenza zemiyalezo, i-messaging apps, i-WhatsApp, Signal, Telegram noma i-Messager.

Cabanga ubaba uSompisi ungumnikazi webhizinisi endaweni ethile efuna ukusebenzisa ibhange nge-inthanethi ukuze alawule kahle iholo labasebenzi bakhe ukuze enze lokhu ngempumelelo nakhu angakwenza kanye nezici okufanele azibheke. Ukwenza umsebenzi, izinyathelo ezibalulekile, ukuvula i-akhawunti, ibhizinisi ku-inthanethi. Qinisekisa ukuthi une-akhawunti yebhizinisi enebhange elinikeza internet banking. Faka abasebenzi kuhlelo, dala uhlu lwabasebenzi abathola iholo kuhlanganise amagama abo nenombolo ye-akhawunti, ibhange labo, inani abakhokhelwa lona isikhathi.

Njengo-DJ wohlelo lwasekuseni umsebenzi wakho omkhulu ngokuvusa abalaleli ngendlela emnandi ephakamisa i-mood futhi ibanike amandla okokuqala usuku lwabo kahle ukuze ufeze lokhu, uhlu lwezingoma i-playlist kumele lube nomsindo ophakeme one-positive energy futhi ohlukahlukene ngokwezinhloso zomculo, ukuze luthokozise izithameli eziningi. Nazi izingoma ezilungele uhlelo lwasekuseni. Izingoma ezivusayo ezinamandla, izingoma zokunethezeka kancane, izingoma zokunyakaza nokuncokola.